Bengizozama ngayo yonke indlela ukuthi ngidizayine ngidizayine into e-safe, lapho uzokwazi khona ukuthi ukhiphe-ke imali eningi ebhekela ngokukhethekile ochwebeshe abasebasha.

Kungangilethela impumuzo ukusenda imali ngisebenzisa iselula, ngoba kuyashesha kakhulu akufani nokuthi kumele ngiqale ngigibele ngiye edolobheni ngiyoyifaka leyo mali. Ukusebenzisa iselula kwenza impilo ibe lula kuyashesha.

Okungangikhathaza kakhulu ukuthi ngiyikhokha kanjani leyo mali mase kumele ngiyikhokhe? Ingaba seyinenzuzo engakanani esifakiwe phezu kwaleyo ekade ngiyibolekile.

Anginalo ulwazi kulo mbuzo.

Ngingabona kufanelekile ukuba ngiyikhokhe, ngeke kube umthwalo ngoba ngabe bengiyazi imigomo nemibandela ngaphambi kokuba ngithole leyo mali.

Eyi, kona ngeke ngiphatheke kahle kungaba into enzima kakhulu leyo, iy'ndaba ezimbi lezi ezingathokozisi nakancane.

Ama-medical aid nje akuyona into engingahambiselana nayo, ngoba amosha iy'mali zabantu. Umuntu uthole ukuthi udonselwa imali eningi ngenyanga, kodwa ebe engayi ngisho lapho esibhedlela.

Ukubolekisa ngemali encane akuyenzi inzuzo, ngoba umuntu usuke ezothatha imali encane ibe nenzuzo encane, noma sekumele ikhokhwe futhi abantu abaningi bayashesha ukubaleka nemali encane becabange ukuthi ngeke uyifune ngoba incane.

Ngingakhetha le engabizi kakhulu.

Okuhle-ke ikona ukuthi ngoba bahlala emadolobheni amancane benemali, bazokwazi ukuthi beyi-save-e imali kakhulu ngoba emadolobheni amancane izinto azibizi. Emadolobheni amakhulu ziyabiza.

Zingiphatha kabi kakhulu lezi zindaba ngoba esikhathini samanje yonke into isiyabiza, manje uma kuzokhuphuka okunye futhi kuzokwenza ukuthi ibhajethi yami ingabi yinhle kahle inyanga ngokwenyanga. So, nje ngizoshayeka kakhulu la.

Kunzima-ke ukuboleka imali yomuntu engingamu-advise-a ngakho ukuthi kungcono ahambe aye ebhenki ayoboleka imali, ngoba vele uwumeli osebenza kahle uzokwazi ukuyikhokha.

Angiboni kukhona inkinga ekhona lapho ngoba uma ngabe uyovula umasingcwabisane bayakuchazela abakwa masingcwabisane ukuthi uzobe ukhokha kanjani mayelana ngokuhamba kweminyaka, nokuthi ukhokhela umuntu omdala noma ukhokhela omncane.

Kulula kakhulu-ke uma ngabe uzochazela umuntu ongekho, uzomulayela nje ukuthi abe neselula, abe namadatha, a-download-e i-ephu yasebhenke, bese uyamulayela ukuthi uzokwenzanjani-ke ukuze efake abeke imali yakhe.

Engingakusho ukuthi i-akhawunti kumele sobabili sibe ne-access kuyona sobabili njengoba kuzobe ku eyethu. Kungabi ukuthi inelungelo lokuba komunye, koda komunye engekho kuyona. Kumele sivumelane ukuthi sibe nayo i-access kwi-akhawunti sobabili.

Ukubolekisa ngemali kwenza inzuzo, ukuthi ibolekise kanjani, kuphi akubalulekile kangako lokho as long mawubolekisa ngemali nje ukwazi ukuthola inzuzo yakho ekugcineni.

Uma ngisebenza kahle nje nginayo imali ngeke ngibe nankinga, imali ekumele ngiyikhokhe, ngizoyikhokha.

Kungangicasula kakhulu-ke lokho ngoba kuvele nje ama-medical aid ayabaqola abantu. Medical aid uthole ukuthi ukhokha imali eningi ewu-three thousand, koda awuguli ngisho ukugula. Kuphele unyaka ulo ukhokha nje ungakaze uye ngisho esibhedlela noma kwadokotela.

Uma ngabe uvula umasingcwabisane kubalulekile ukuthi uqonde yonke imibhalo esuke ibhaliwe emaphepheni abasuke bezokunika wona ukuze ungahlangabezani nenkinga mase kumele uyo-claim-a.

Angicabangi ukuthi kungaba yinto e-right leyo, umuntu kumele akwazi ukuzibhekelela yena imali yakhe, angathembeli kwenye into noma komunye umuntu.

Ngingagxila kuko kokubili, ngizoqale ngigxile kuyo inzalo ngibone ukuthi ihamba kahle yini, bese ekugcineni ngigxila-ke ezinkokhelweni zonyaka, ukuze ngibone inzuzo ukuthi ngabe iyaphuma yini.

Khona kungaba yinto ebuhlungu kakhulu-ke lokho, kodwa umngani ngingamubonisa ukuthi uma ngabe ufake isicelo bese uyanqatshelwa, ungalahli ithemba kumele uphinde uzame komunye umasingcwabisane, ngoba baningi omasingcwabisane emhlabeni akukwazi ukuthi bengakunqabela bonke.

Hheyi, ngishaqekile kuyinto ebengingayilindele qobo ukuthi ngingaba sengozini yemoto, futhi yinto engingayifiseli ukuthi ingayenzeka ingayenzeka komunye umuntu.

Kulula kakhulu-ke vele manje esikhathini samanje, uma ufakela umuntu imali okude iselula. Lokhu nje kungenza ngizizwe kahle kakhulu ngezinkokhelo zedijithali ngoba ziwusizo ey'mpilweni zethu.

Ngingacasuka kakhulu-ke nje umshwalense uma ngabe ungasanginiki iy'dingo abakade bengithembise zona ngisaqala ukuwujoyina. So, nje kungathi uma sekudlulile ngiwuyeke lowo mshwalense ngizame ukuyojoyina omunye engaziyo ukuthi uzoba neqiniso kimi. Ngeke ngibhekane ney'nkinga ey'fana nalezi uma ngabe sekwenzeka kuba, kuba nesifo ekhaya.